Ha ne e le ho ya ka nna hore ke kgothatse batho hore.

Ho ya ka pono ya ka, ke nahana batjha ha ba na thahasello ya tsa temo. Hobaneng ha ba tsebe ka temo, ha ba tsebe hore na ho lemuwa ka tsela e feng. Ke nahana ha ba ka rutuwa hore na ho lemiwa ka tsela e jwang. Batjha ba ka ba le thahasello mme seo se qala bonyaneng kapa mohlomong dikolong, ho be le lenaneo le kenywang le tla ruta batjha. Batjha ba rutuwe hore na ho lemuwa jwang, e seng ba bale feela ka temo. Empa ba fuwe le monyetla wa hore ba etse.

Hore ditholwana tsa hao di seke tsa senyeha, seo o ka se etsang ke hore o di behe hantle ka sehatsetsing. Sehatsetsi ke sona se tla se thusa hore di seke tsa senyeha kapo ho bola. Sehatsetsi se tla etsa hore di nke nako e telele pele di ka senyeha.

Nna ke le moahi naheng ya Afrika Borwa. Ke founela mmuso naheng ena ya lona. Ke ne ke ntsha ke tsebisa hore ho na le beng ba dulang kapo badudi ba naha, e ya lona ba naheng yeso. Mme ba tla finyella naheng ya lona e se kgale.

Mathata eo ke nahanang batjha ba tobane le ona mesebetsing ya temo ke ena, ke bothata ba tjhelete. Batjha ka nako e nngwe ba hloka ditjhelete hore ba tsamaise mesebetsi kapo dikgwebo tsa bona tse amanang le temo. Ntho e nngwe hape ke maemo a lehodimo ka ha ho kgonahale hore.

Ke eletsa rapolasi e motjha hore o lokela ho jala dijalo ka nako ya tsona. Mme o lokela hore a batle basebetsi ba tsebang ka temo, ba tsebang ho lema, ba leme mme o lokela a be le sebaka se seholo se tla hlahisa ditholwana kapo seo a se jetseng. Tse tla hlahisa ntho tse ngata hore di kgone ho finyella marakeng. Mme o lokela ho di hlahloba ka mehla.

Semela se bohlokwa haholo se fumanang, se fumanwang naheng ya Afrika Borwa ke lelomo la Protea lelomo le bitswang Protea. Lelomo lena, re ka re ke lelomo la naha. Lona le teng le tswa ho nna naha le bitswang Coat of Arms. Semela sena se teng se tumme haholo ebile se letshwao leno la naha. Ke lelomo le bohlokwa haholo. Mme dimela tse ding tse fumanehang ke lekgala. Ebile re na le mefuta e mengata haholo ya makgala mona Afrika Borwa. Ebile ho etsuwa le .

Dimela tsena tse latelang poone e teng mariha, dinawa mariha, mokopu nako ya teng ke hlabula, khabetjhe nako ya teng ke mariha, tamati nako ya teng ke hlabula. Ke dinako tse nepahetseng tsa hore o ka jala dimela tsenono tse ka hodimo tse hlalositsweng. Mme di tla hola hantle ka nako tseo.

Ha ke nahane hore ho na le thuto e lekaneng ka dimela tse nang le tjhefu. Empa tsona ha di a tuma haholo moo batho ba phelang, feela tsona di teng. Dimela tseo ke di tsebang tse nang le tjhefu haholo ke malomo. Ke malomo a a teng, malomo a Inc a teng, malomo a masehla a nang le tjhefu. Empa ha hona seo ke kileng ka se utlwa ka motho ya ileng a ja semela ya ba wa hlokahala. Empa tsona di teng dimela tse ka bolayang batho tse nang le tjhefu.

Menyetla e ka fumanehang mo ho rekisang ho rekisang thepa ya balemi ke monyetla wa mosebetsi. Batho ba ka fumana mosebetsi ba kgona ho iphedisa, hoba ba tle ho tla be ho rekiswa, ho etswa tjhelete. Mme ho tla ba le menyetla ya hore ho be le mosebetsi. Batho ba fuwe mosebetsi e be ba ba sebetsa. Hape batho ba ka ithuta le ka mosebetsi oo wa ho lema. Ba ka ithuta ka thepa ba ka ithuta ho hlokomela di thepa eo e rekiswang hore na o lokela ho tshwarwa ka tsela efeng.